Izici engingazifaka, ukuthi ngehlise amanani womshwalensi ukuze wonke umuntu akwazi ukungenela. Ngiphinde ngingene umuzi nomuzi emiphakathini, ngibazise ngokubaluleka kwalo mshwalense ukuze mabeshona imindeni yabo ingasali ihlupheka. Ngingaphinde futhi ngifake nokudla ukuthi uma kushoniwe umndeni uxhaswe ngokudla ukuze bakwazi ukungcwaba kahle bangahlupheki.

Ngingabuza ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukulinda, ngiphinde ngibuze ukuthi uma kungenzeka kushone umuntu kungakapheli leso sikhathi, bangakwazi yini ukusisiza njengomndeni.

Singafaka izici zokufaka isaphulelo mayelana ngendlela imoto eshayelwa ngayo. Nakulabo abanenkinga yemoto emgwaqeni, sibafakele lesi saphulelo, njengoba bangabanikazi bamapholisi. Lokho kuzobenza bakhuthale futhi bahlale nenkampani yethu.

Ngingathatha ikhadi lesikweletu, le mali encane ukuze amanani enzalo abe mancane nawo, angabi ngaphezu kwamandla.

Izidingo zami ngizibeka phambili, ngokuthi ngazi ukuthi lo mshwalense wesikhathi esifushane ngizokwazi ukuwubhadala uzolingana emalini yami. Futhi kumele nabo baqinisekise ukuthi bazozigcina izithembiso zabo. Nemali ebathembise ukuyikhokhela.

Yebo, izinkampani ziyanikeza inkokhelo eyengeziwe, yokuyeka umsebenzi ngaphezu kwe-UIF . Lezo zinzuzo zibizwa nge-Provident Fund. Ileyo mali edonswa emuholweni wakho ngazo zonke izinyanga. Uma usuyeka emsebenzini, uthola leyo mali kanye ne-UIF.

Abahlinzeki bomshwalense, babeka isikhathi sokulinda ngoba bafuna ukuthi amaphrimiyamu akho abe maningi. Uma bengabeki isikhathi, kusho ukuthi kumele bakusize noma inini, okusho ukuthi inkampani yabo izolahlekelwa yimali.

Udinga ifomu lokubhalisa, udinge umazisi wakho i-ID. Udinge ama-payslip abuya emsebenzini wey'nyanga eziyisithupha. Udinge isitifiketi, esibuya emsebenzini wakho ukuthi ubusebenzela bona esibhalwe neminyaka. Udinge nefomu elibuya emusebenzini wakho elibizwa nge-UI nineteen. Udinge nemininingwane yakho yasebhange.